Ukuthuthukisa isithunzi nokuzimela kwabantu abakhubazekile kubalulekile ukuze bazihloniphe, babambe iqhaza kanye nezinga lempilo yabo. Nakuba inikeza izinzuzo eziningi izinselele ezifana nesimo sengqondo yomphakathi, izithiyo zokufinyelela. Nokuntuleka kokusekwa kungaphazamisa imizamo, amaqhinga afana nokufinyelela, ukwesekwa okugxile kumuntu, imfundo. Nokwesekwa kwenqubomgomo kungasiza ukunqoba lezi zinselele nokudala umphakathi okubandakanya wonke umuntu.

Uma amaphilisi noma imijovo ingekho, ezinye izindlela zokuvimbela inzalo ezingasetshenziswa yilezi. Lokhu kuhlanganisa amakhondomu, amadivayisi okufakelelwa, izimila, nezindlela zemvelo zokuhlela umndeni. Ezifana nendlela yesigqi noma ukulandelela izinga lokushisa lomzimba. Ukwengeza amakepisi omlomo wesibeletho, nezipontshi zokuvikela inzalo nakho kungasetshenziswa. Kubalulekile ukuthintana nomhlinzeki wezempilo ukuze uthole indlela engcono kakhulu yezidingo nezimo zomuntu ngamunye.

Lapho uhlola izithako kanye nokulebulwa komkhiqizo wokuhlola ubuthi. Izici eziningana okufanele zicatshangelwe. Okokuqala, qinisekisa izithako ezisohlwini futhi ucwaninge noma yikuphi ukusebenzelana okungaba khona noma imiphumela engemihle. Hlola izitifiketi ezivela ezinhlanganweni zezinkampani zangaphandle ezethembekile. Qinisekisa ukuthi ilebula isho ngokucacile imithamo enconyiwe, izexwayiso kanye nezinqinamba. Futhi bheka obala mayelana nenqubo yokukhiqiza kanye nendawo. Okokugcina, qaphela izimangalo eziyihaba noma ulimu oludukisayo futhi uthintane nochwepheshe bezempilo uma kudingeka.

Izikole, izindawo zokusebenza, nezinhlangano zezempilo zidlala indima ebalulekile ekukhuthazeni imfundo ngengculaza. Izikole zihlanganisa imfundo ngengculaza ohlelweni lwezifundo zazo, zinikeze abafundi ulwazi olunembile oluhambisana neminyaka yobudala. Izindawo zokusebenza zinikeza uqeqesho kubasebenzi nezinhlelo zokuqwashisa, ezikhuthaza ukwesekelana nokuzibandakanya. Izinhlangano zezempilo zihlinzeka ngezinsiza, ukwelulekwa, nezinsizakalo zokuhlola. Kanye nozakwethu bemiphakathi ukuze kuthuthukiswe izinhlelo zemfundo ezizelanayo ngokwamasiko.

Ngikholelwa ukuthi izingane kufanele zisekele futhi zinakekele abazali bazo asebekhulile. Kodwa kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi lo mthwalo wemfanelo akufanele ube phezu kwazo kuphela. Ohulumeni, imiphakathi, nezinsizakalo zezenhlalakahle kufanele zinikeze izinsiza nokwesekelwa. Ukuze kusizwe imindeni inakekele abathandekayo bayo asebekhulile. Ukwengeza nje abazali asebekhulile kufanele futhi bakhuthazwe ukuthi bahlele kusengaphambili balondoloze ukunakekela kwabo kwesikhathi esizayo. Futhi bahlole izinketho ezinjengo mshwalensi wokunakekela wesikhathi eside.

Ngicela nisize ingane yami bandla, iwile esihlahleni angazi ukuthi ilimele kangakanani. Ayinyakazi futhi ikhala ngezinhlungu, ngimphuthumise lapha ngokukhulu ukushesha. Ngiyacela nimusize khona manje, ngiyesaba kabi. Kuzothiwani makuwukuthi yinto ebucayi lena. Ngicela nenze into ezomlungisa, imelaphe. Ngikhathazekile.

Ngikuqonda ngokuphelele ukuthi ungase uzizwe unamahloni, kodwa ukuphuza imithi yokucindezeleka kuwuphawu lamandla, hhayi ubuthakathaka. Kudinga isibindi, ukuvuma ukuthi udinga usizo futhi uthathe izinyathelo ukuze ube ngcono. Khumbula mngani wami, ukucindezeleka kuyalapheka kunje ngesifo sikashukela noma isifo senhliziyo. Futhi imithi iyindlela yokwelapha evamile futhi ephumelelayo. Ngokuthatha nje amaphilisi akho uyazinakekela futhi utshala imali yakho ukuze usize impilo yakho yengqondo. Futhi ngiyaziqhenya ngawe, ngokuthatha nje lesi sinyathelo esibalulekile empilweni yengqondo yakho.

Ngingaqala ngokuba nengxoxo evulelekile nengenakho ukwahlulela nodadewethu ukuze aqonde izinselele abhekene nazo lapho ephuza imishanguzo yakhe ye-TB. Ngimukhumbuze ngokubaluleka kokuqeda inkambo yokwelashwa ngokugcwele ukuze aqinisekise ukuthi ululama ngokugcwele. Futhi avimbele ukukhula kwe-TB engasazweli emishanguzweni. Ngingathanda futhi ukumsiza enze isimiso noma uhlelo lokuzikhumbuza ukuze ahlale endleleni efanele. Futhi ngiphakamise ukuthi sixoxe nanoma iyiphi inkinga anayo, ngimuqinisekise ukuthi ngikhona ukumeseka, futhi ngimkhuthaze ohambeni lwakhe lokwelashwa.

Ukusekwa kwengqondo nemizwa kubalulekile kubantu abakhubazekile ukuze bathuthukise inhlalakahle yabo iyonke, ukuzimela kanye nezinga lempilo. Lokhu kusekelwa kusiza abantu ukuthi bathuthukise amasu okubhekana nesimo, baqine futhi balawule ukucindezeleka nokukhathazeka. Amasu nokungenelela kungabandakanya ukweluleka, ukwelashwa kwengqondo yokuziphatha, amaqembu okusekela nezinhlelo ezisekelwe engqondweni. Ukwengeza nje izindlela ezigxile emndenini, nezingxile kumuntu ezibekwa phambili izidingo nezinjongo zomuntu ngamunye. Nazo ziyasebenza ekunikezeni ukwesekwa kwengqondo nokungokozwelo.

Endaweni yangakithi kunezinsiza zokuthutha eziningana ezitholakalayo kubantu abadala ukuze bathole ukufika emitholampilo nasezibhedlela. Lezi zinsizakalo zifaka phakathi izinhlelo zezokuthutha, zezokwelapha ezingezona ezezimo eziphuthumayo. Amabhasi amakhulu kanye nezinhlelo zokushayela zama-volontiya. Ukwengeza abanye abahlinzeki bezempilo banikeza izinsiza zokuhamba ezigulini zabo. Lezi zinsizakalo zenza umehluko omkhulu ezimpilweni zabadala asebekhulile, zibenza bakwazi ukuthola usizo lwezokwelashwa abaludingayo. Balondoloze ukuzimela kwabo futhi banciphise imizwa yokuhlukaniswa.